Abahleli bemicimbi bangaqiniseka ngokuthi baqale babize bonke osomabhizinisi bamabhizinisi amancane ukuthi bafike bazohlela indawo la abazobe betholakala khona, okanye indawo la bezohlala khona. Ukuze kuzoba lula ukuthi wonke umuntu ongenayo enkundleni noma ophumayo enkundleni akwazi ukuthi ababone. Lokhu futhi kuzosiza ngokuthi kuzokwazeka ukuthi balindele abantu abangakanani ngelanga lo mdlalo. Futhi bangaki abazofika kanjalo nezinto abazobe bezidayisa ukuze bonke bangagcini sebedayisa into eyodwa, uthole ukuthi le enye eyodwa abay'fisayo abantu bonke abanayo.

Ngaphambi kokuthi kuqale umdlalo, kumele izikole zimkhumbuze abafundi okanye abadlali ukuthi ekupheleni kosuku umdlalo, akwakhiwa ubutha, kepha umdlalo. Lokhu kuyakusiza ukuthi noma ngabe kukhona iqembu eluhlulwayo, kodwa lohlezi kukhona la mazwi akhalayo endlebeni yalo ukuthi lo umdlalo. Vele uma kudlalwa noma kuncintiswana kukhona owinayo futhi kukhona ohlulwayo. Okunye abangakwenza ukuthi kungaba khona umhlengikazi eduze. Lokhu kusiza ukuthi noma ngabe kukhona othintekayo noma ongazizwa kahle kodwa umhlengikazi useduze, kube wukuthi uyakwazi ukuthi asheshe amsize umonakalo ungakabi mkhulu.

Umuzwa wempumelelo iwona ohamba phambili ngoba kwase kukuningi esasikwenzile ukulungiselela lelo langa lelo, elathi mhla lifika kwaphuma ukuthi ithina esinqobile okanye ithina esiphumelele. Kwaba umuzwa omnandi owawuheleza njalo owawuhleli njalo usiqinisekisa ukuthi uma usebenza kanzima uyayithola imiphumela. Kuze kube yimanje, ebudaleni bethu sisanakho lokho ukuthi njalo uhlale ukhumbula ukuthi uma usebenza kanzima kuhlezi umphumela uzowuthola futhi kuba umphumela nawe okujabulisayo. Noma kungaba nzima kanjani usasebenza, koda umphumela uzowuthola, umphumela ojabulisayo.

Njengayo yonke into eyenzakalayo empilweni kumele umuntu akwazi ukumisa kahle ukuqondanisa. Umufundi angaya esikoleni kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni kuze kushaye ihora lesibili ntambama. Lapho uzobe ebheke khona izincwadi zakhe, bese kuthi ngehora lesine ntambama angaqala-ke enze ihobhi yakhe le yemdansa azothola abalandeli ukuze into yakhe iye phambili. Ngaleyo ndlela akukho okuzophazamiseka phakathi kwalokhu kokubili.

Yebo, ingasiza kakhulu ekungabini khona kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Ngokuba uma abantu befika abavela emazweni ngamazwe ahlukile, bazofike babone izinto ezinhle futhi ezihlukile ngeNingizimu Afrika. Abanye baze bafune ngisho ukuzithenga lezo zinto. Ngaleyo ndlela imali iyasala eNingizimu Afrika, bazodinga izindawo zokulala. Kuzophoqa ukuthi amahhotela aqashe abantu okuzoba yibona abazohlinzeka izindlu zabo, izinkundla zemidlalo nazo ngokunjalo kuzomele baqashe abantu ngobuningi babo.

Ezemidlalo zisiza kakhulu ekufundiseni abantu abasha lokhu okulandelayo. Ukusebenza njengeqembu, umuntu uyafunda ukungabi inkomo edla yodwa. Ubulungiswa kanye nokuhlonipha imithetho, imithetho le isuke ibekiwe umuntu ufunda la ukuyihlonipha nobulungiswa bokudlala. Ukuzethemba ukuthi azitshele wena ukuthi lokhu angakwenza, futhi lokhu angakwazi ukuthi akunqobe uma ethi uyakwenza.